Ngingaqala ngikhuthaze abafundi noma lowo ozobe alapho kulesi siteshi ngobuntu kanye nokuhlukana kwama-culture wethu, lokho kungasiza kakhulu ngoba nomphakathi uzogcina usuwakheka, usuzazi ukuba wona ufunani noma wona uqhamukaphi. Leso sifundo ngingakhuthaza abafundi kanye nasemphakathini ukuba sibambane singabantu, singalahlelani ngaphandle, singabantu abamnyama sonke. Kuzomele silwe nabantu abangaphandle nabantu abamhlophe, singathi sibamnyama sonke silwe, lokho kugcina kusilwisa vele kakhulu, kudala izingxabano phakathi kwethu, loko kuzomele sibambisane siwumphakathi, siwumndeni.

Ngingamsekela ngokuba, lesisinqumo asithathile, asimele lesi sinqumo. Angayi ngabantu, aphile impilo afuna ukuyiphila kodwa lokho abazosuke bamufundisa kona kuze ashintshele okuba abesifazane akumele, akwazi ukumela umuzi, akwazi ukumela umndeni wakhe kanye nendoda, akwazi ukuzinakekela zonke lezo zinto. Abuyeke ubumnandi, ubumnandi bufakana emgodini, athathe ubumnandi, abubekele eceleni, agxile kakhulu empilweni yakhe kuze azokwazi ukuba umama oqoso ebantwaneni bakhe kanye alungise nelisasa lakhe kuze konke kuhambe kahle ngoba uma azophuma endleleni, uzozimoshela awise nesithunzi sakhe.